Hore dimela tsa ka di dule di bolokehile nka dula ke etsa hore ke dula ke di tshella ka mehla, hobe le di-pipe tsa metsi tse fetisisang metsi letsatsi le letsatsi. Le hape ke nke plastic-e ke di behe ka hodima dimela tsa ka hore di se ke tsa affect-uwa ke letsatsi lena haholo.

Ka letlalo la diphoofolo, nka kgona ho etsa dieta le diaparo. Ebe hape ke etsa le seletsa sena se re se bitsang sekupu. Seo re se letsang hangata ha re le dikerekeng kapo meketeng.

Naha ya rona e ne e nkuwe ka sehlooho ke batho bana ba tswang kantle, bao bitsang makgowa. Batho bana bane ba fihle mona ka sekepe, ebe ba thetsa batho ba rona ba batsho hore na ba tlaba thusa ho hlokomela diphoofolo tsa bona le dijalo tsa bona. Masimo a bona moo bane ba jala teng ka dintho tsa bona tsa technology. Athe ke moo ke ha ba ba nkela ntho tsa bona ebile ba ba etsa makgoba. Ba lwantsha naha ya rona ka dithunya, rona re ne re sena tsona dintho tseno tsa technology. Ke ha ba re hlola jwalo le naha ya rona, ba re etsa disebediswa tsa bona.

Rena le mathata a hore na diterekere ha di kgone ho tsamaya. Ho metsi haholo hobane pula e nele haholo. Jwale ho tla hlokeha tsena tsa mabidi a maholo haholo hore setoroporo se kgone ho kena ho kotula poone eo. Ebile ha o le jwalo, ha ba sa kgone ho kena. Ho ka hirwa batho ba ka tlang ba nna ba poone eno hore e se ke ya senyeha.

Bana le ha ho le jwang? Bana ho ka thuswa batswadi ba bona, mme bona ba tswele pele ba ye dikolong. Ka ha sekolong hona le feeding scheme eo bana ba e fuwang. Ebile hona jwale e betere hobane bana ba kgona ho fuwa breakfast eleng thathameso ka Sesotho, ba be ba fuwe le lunch. Jwale hee ebile ba bang ma mistress-e a bona ba kgona hoba ngodisa hore bana ke bana ba ikgethileng, ba sa kgoneng malapeng a bona, ba sotlehileng ka puo e nngwe. Ebe ba ba fa dijo tse setseng ha ne ho ngwathelwa bana bana ba bang ka break-e.

Dumela mohlomphehi le kae? Ee Kena le mathata mona a hore poone ya rona ha e sa mela jwalo ka ha ene e tlwaetse ho mela. Mme jwale re ne re kopa dinoko tseo re ka di tshelang mobung wa rona hore poone ya rona ena e kgubedu kapa e tshweu e mele hantle, e ntlafale. Ke kopa thuso ya hao hle monghadi nka .

Ho tlameha ho sebedisa disebediswa tse hantle. Ka sekgowa hothwe batho ba tlamehile ba fumane PPE . Disebediswa tsa bona ebe tse bolokehileng jwalo ka bo di-overall-o, di-boots-u, ee.

Pono ya hao ya ho hirisa sebaka sena se seng e ntle haholo, o ka etsa tjhelete. Empa o ka etsa tjhelete e nngwe e ngata haholo ha ele hore ke wena ya sebedisang polasi eno, wa jala ho yona. Mme wa jala dijalo tse ding tse o sokang o di jala tsa o etsetsa tjhelete ntle le ho hirisa.

Ee, bo mme bana le yona menyetla ya hore ba ka ithutela hona bo rapolasi jwalo ka ha bo ntate ba ithutela hona. Mme ba kgona ho di-university-ing le teng bo di-primary-ing le di-high school tse ding. Ba kgona ho ithuta ka tsena tsa temo, mme sena se ba fa menyetla ya hore le bona ba be beng ba dipolasi.

O ka qala ka ho reka disebediswa tse jwalo ka terata ya ho kampela polasi ya hao. Waa reka diterekere tse tlo sebetsang mono, wa reka le dijalo tsa hao tseo o tlo di jalang. Mme ha kgoho e ntse e tswela pele, ebe o reka makoloi a tla o thusang ho kotula. Mme ha o qeta ho kotula, o reke tse ding hape tse kang dikoloi tse tla o tsamaisetsang di kotulwa tsa hao.

Ho ntshwa ha dikgase tse futhumatsang lefatshe. Hona ho bolela ho lokollwa ha dikgase tse tshwarang motjheso sepakapakeng sa lefatshe. Tse tlatsetsang ho futhumaleng lefatshe le ho fetoha ha boemo ba lehodimo.

Balemi bana banang le naha tse kgolo ba tshosetsa bana ba tse nyenyane ka hore dijalo tsa bona ha di ke tsa shwa. Ha hona moo ba tla nkang tse ding teng, mme kgwebo ya rona e ya shwa. Mme le ha ba rekisitse, ba etsa tjhelete e nyane haholo hobane naha ya bona e nyane. Ha ba kgone ho jala dijalo tse lekaneng ho fepa setjhaba ka ho lekana kapa ha setjhaba se ngata le dinaheng tse ding tse fapaneng. Ke hore ho rekisa ha bona kapa phano ya bona ya dimelo e nyane haholo.

Dumelang, le kae baheso? Re phetse tjhe ka nnete. Nna ke mosebeletsi a tswang kwana UIF. Jwale hee, ka mantswe a mang UIF ke karolo ya tjhelete eo oe ntshang mokgolong wa hao oo o kgolang kgwedi le kgwedi. Jwale mo mokgolong wa hao, o ntsha one percent-e le mosebetsi wa hao o ntsha one percent. Ka mantswe a mang, motho oo ao hirileng e ya kwana Department of Labour. Mme tjhelete ena ke tjhelete eo o tla e tholang ha o ka etsahala hore mosebetsi wa hao o fele kapa o tla e thola ha se o dula hae, o le motho ya retire-ileng. Mme e bohlokwa haholo.

Molao wa Afrika Borwa mona o re mosebetsi ya sebetsang polasing o tlameha ho sebetsa dihora tse mashome a mane le metso e mehlano ka beke. Mme o tlameha ho fumantshwa PPE eo a sebetsang ka yona ho ya ka mosebetsi oo ao sebetsang. Le hape ha ebe a sebeditse ka di-holiday kapa ka matsatsi a seng a hae a ho theohela, o tlameha ho fumantshwa tjhelete ya overtime. Tjhelete eo e kopanywe le tjhelete ya mokgolo wa hae. Hape o tlameha hore a thole leave ya hae ya selemo, ya matsatsi a mashome a mararo. Hape o tlameha hore, ona le right-e ya hore a ka fumana leave ha a kula. Le hape o tlameha hore a patale le UIF eo e tlang e tlo kgona ho mo thusa mohlang a seng a sa sebetse.

Ditjhelete tse nyenyane di etseditswe ho tshehetsa dikgwebo tse nyane tse qalang le bo rakgwebo ba tobaneng le mathata a ho fumana mekoloto ya setso. Dikgwebo tse kgolo hangata di na le kgetho tse ngata tsa ditjhelete, mme ha di hloke boemo bo tshwanang ba tshehetso. Ke ka hoo, ba kekeng ba kgona ho fumantshwa micro loans.

Ee, tsela ena ya ho jala ka metsi e ka tuma haholo hobane hona jwale ho bonahala ha pula e na haholo mme dinoka di a tlala, batho ba kgonang hore ba fumane le metsi mehla ena le mehla ena ho nwesetsa dijalo tsa bona hore di se ke tsa shwa. Le hape mohlomong e keke ya tuma ha o ka fihla komello hobane ba sebedisa metsi feela.

Insurance ya tsa temo e sebetsa ka tsela ena. O patala pele ho etsahala ketso mme ena o patala tjhelete itseng kgwedi le kgwedi mono insurance-eng eno. Ebe ha o hlahelwa ke mathata a jwalo ka ha o ka fihla dikgohola polasing ya hao, ba kgona ho thusa. Mme ba o fe tjhelete ya ho qala fatshe polasi ya hao hantle hore o kgone ho jala dijalo tse ding tsa hao tse o di lahlehetsweng.